Akukho okudlula ukufaka isicelo sokwazi ukuthi kungani ngihlangabezane nempi ngokwe-medical aid mayelana nesimangalo sami, kodwa ukuze kuzoqhubeka izinto kuzomele ngingene emaphaketheni ami ngicinge okuncane enginakho ngikhokhe lapho okumele ngikhokhe khona. Ebese emva kwalapho siqhubeka nokubheka ngaphakathi kulawo kuloyo mhlinzeki we-medical aid ukuthi kungani benginqabele ukuhlinzeka ukuthi ngihlinzeke kwi-medical aid.

Injongo kuyikho ukuthi labo ababolekisa ngezimali ekugcineni kwakho konke bathole inzuzo, kodwa-ke-ke basuke nabo bekunika abantu abahluphekile usizo ukuthi bekwazi ungqongqoza bethole usizo ngokwezezimali. Nabo-ke obese beyibuyisa inenzuzo ukuze impilo nebhizinisi lizoqhubeka.

Njengoba uJulia umngani wami esethuthele edolobheni eliqhellile nami elisemaphandleni eUganda ngingamenzela i-akhawunti yemali ngeselula ngoba akekho eduze kwami. Ukuyikho ukuthi izosheshe ifike kuye uma senza ngaleyo ndlela kanti enye indlela ayikho engenzeka kalula ngoba uzobe engasekho eduze kwami.

Isikhathi esithile esibekiwe okuyi-term life inzuzo ukuthi uyakwazi ukuyithola uyithola iphelele iyisigaxa. Ingozi ukuthi uma kufika isikhathi esibekiwe ungakashoni awuyitholi. Impilo yakho yonke ukuthi uyakwazi ukuphinde uyiboleke inzuzo. Ingozi ukuthi ingakhula ibize i-universal life inzuzo ukuthi amanoni akhona uyawadla emva kwesikhathi esithize mese ukuthi ingozi ukuthi ingakhula magayi ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokukhula kwemali.

Ngingenza isiqiniseko sokuthi emva kweskhathi esithize abantu bayakwazi ukuthi bethole imali ethize esinonileyo kumshwalense wabo besaphila. Ngobuchwepheshe ngingenza isiqiniseko sokuthi bayakwazi ukuthi benze seluleni abo ukuthi bekwazi ukuthi bethole lezi mali ey'nonileyo bengaze befike kwibrentshi. Okunye engingakufaka ukuthi abantu bekwazi ukuthi bephekelwe yiyo umshwalense ukudla futhi ngingamaketha ngokuthi ngisebenzise u-social media ukuthi abantu bazi ukuthi sekunenkampani ekanje eyenza lokhu.

Ngiyadumazeka ngempela ngesenzo sebhenki lami ngoba ngizovala i-akhawunti. Kwathi langa linye imali yami idukile ebhange ngathi uma ngibika lolu daba kwaba abantu abangisizayo, gwiqiqi ngokuhamba kwesikhathi bona abasazi lutho futhi abazihlanganisi kodwa ngiyazibuza ukuthi imali ingaduka kanjani ebhange enkulu kangaka. Uma kungathiwa umuntu uyintshontshile omunye umuntu, ibhenki lingijima kuqala lifune iy'mali zalo. Ngiyajabuliseka futhi ngiyaneliseka ngokuyivala le akhawunti ngoba amakhasimende bawabhekiselela phansi kuleli bhange lami. Abanendaba nemizwa yabo ngoba phela sitshala imali kuleli bhenki, kumele ngabe bayasinaka.

Ukuthi u-Joeman usomabhizinisi asebenzise le nto ekuthiwa i-ephu yebhange i-banking app, okuwukuthi yonkinto uzobe eyenza kwiselula yakhe. Akadingi ukutatama agijime aye emadolobheni ayobabhizi nezezimali ukuze aboleke abantu iy'mali. Chabo kodwa nge-cellphone banking uzokwazi ukuthi asize bonke abantu ngendlela esheshayo futhi eyongayo imali.